Esikolweni sam kukho iindidi zemidlalo ezikhoyo eziquka umdlalo wombhoxo, umdlalo wokuqubha, umdlalo womnyazi, umdlalo wentenetya kunye nomdlalo webhola ekhatywayo.

Isikolo esiselokishini siye singakwazi ukuba nayo indawo yokuqubha kuba ke ezilokishini amanzi awaphucukanga kwaye iindlela zowuba kanti amanzi afumaneke ezilokishini azikho lula njengezasetawuni okanye edolophini. Ngumcelimngeni wokuqala lowo owujamelene nawo xa ungumfundi wesikolo esiselokishini. Okwesibini kuye kungabilula ukuba kube khona umntu onokuncedisa afundise abantwana ukuqubha njengoko kuye kanti kuyobe kufuneke imali yokuba abhatalwe izikhuntyu zemali loo mntu lowo uqeshelwe ukuncedisa. Loo nto iye ichane isikolo eso singathathi ntweni kakuhle ngokwasemalini.

Ziluncedo ekuphuhliseni izakhono zobunkokheli kulutsha kuba kwalapha emidlalweni kuye kufuneke konyulwe lowo mdlali uthembakeleyo ekukhokeleni abanye abadlali. Ngolo hlobo umdlali lowo uye akhule neso sakhono aqhelane nokuphatha abantu, aqhelane nokukwazi ukuxhumelana nabantu asebenzisane nabo ngendlela eya kuthi ibe neziqhamo ezihle kakhulu apho ke emdlalweni lowo.

Ndingathanda ukuba kubekho umdlalo wokuxoxa kwisikolo sengingqi yam kuba oku kuphuhlisa abafundi bakwazi ukuthetha into enomqolo bayimele kwaye baze neenkcukacha ezithe vetshe malunga naloo mba uyawuthi ube uxoxwa. Ufundisa ukuba abafundi bakwazi ukumelana namehlo abantu abaninzi abamamele loo ntetho bazawube besiza nayo ebantwini abo. Umdlalo endinokuba uwukhuthaza ukuba ube khona ngumdlalo womnyazi wamadoda. Oku kunceda ukuba kwenze wonke umntu akwazi ukuba kanti usemdlalweni omenza ave azive ngcono, azive kamnandi nokuba ngoweyiphi na ijenda.